Merogo e e jaaka ditamati e jalwa kwa mofuta o o ntseng jaana o tsaya tamati e o setseng o e dirisitse, wa tsaya dithotse tsa teng wa di tsenya mo mmung, o dula o e nosetsa kgapetsa-kgapetsa o tla simolola go bona dikgapetlha tsa teng, mme gwa tswa ditamati nyana tse dinnye.

Rooibos-o e jalwa ka matlhare a teng a o a tshelang mo mmung, wa tshela le manyoro wa fetsa wa nosetsa.

Melemo e ka nnang teng mo boitekanelong jwa go ja rooibos-o, ke di-antibiotics le melemo e e senang di-chemical-e.

Dikgwetlho tse balemirui ba iphitlhelang ba na le tsone ke ga di-season di fetoga, fa go nna tsididi ba sokola ka go lema.

Dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba lebaganeng le tsone gompieno mo go jaleng maungo ke fa maungo a sa gole e jaaka tshwanetse, ga go sena metsi go le komelelo le fa di tshenekegi di ja maungo go tswa kwa mmung.

Maungo a dirisiwa jaaka dijo tse di farologaneng e ka nna jeme, e kana maungo a omisitsweng, e ka nna mo di-juice-ing kgotsa matute le mo .

Maungo a jewang thata ke apole, , banana, di-grapes le tse dingwe. A jewa thata ka ntlheng ya gore o kgona go a lema, ga o sa batle go a reka ko mabenkeleng.

Dingwe tsa merogo e e lengwang le e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke dife? Merogo e jadiwang thata ke sepinatšhe, khabetšhe, ditapole, tamati le aiye. Ke tsone tse di siametseng mmele ke tsone dikotla tse di siametseng go ka dija, ebile di ratwa thata ke lefatshe lotlhe ka gonne o ka dijala kwa gae.

Dithoro le mabele di na le seabe se se botlhokwa ka gonne mabele a jewa ke batho botlhe, e ka nna lesea kampo mogolo ka gonne a siametse mebele ya rona.

Fa gotwe wine farming go tewa kwa polasing kwa go jetsweng di-grapes teng tse e leng gore fa di butswa di ya go dira wine kampo juice.

Dilo di le tlhano tse o ka ditlhokang ke di santa, ke metsi, le diriswa tsa go kolomaka tshingwana ya gago le metsi.

Go lemiwa ga rooibos go thusa balemi le bareki ka gonne rooibos e bereka ditiro di le dintsi mo mmeleng wa motho.

Dijo tse ke di itseng ke merogo, khabetšhe, diphutsi, aeiye le tamati ka gonne ke dijo tsa botlhokwa tse o kgonang go di itemela, ebile gape ke dijo tse di bonolo go ka Di apaya le go dija.

Pele ga o ka jala rooibos o tlhoka go itse gore e tsaya nako go gola, o tshwanela o e fe nako ya go gola.

Go di-product tse dintsi tse di dirilweng ka rooibos, e bong sesepa sa go tlhapa matlho, e bong diitahaso tsa mo sefatlhegong di dirilwe ka yona rooibos.

Ditsela tse di dintsi tse e leng gore rooibos e dirisetswa tsone mo dijong e ka bo e le tee, e na le rooibos mo teng.

Merogo e dirisiwa ka go farologana e ka nna mo plate-ing ya dijo, ya dirisiwa jaaka salad kgotsa ya tlhakantshwa ka dijo.

Merogo e nka e rekang ke lephutshi, khabetšhe, digwete, tamati, le eiye ka gonne di na le dikotla tse dintsi.

Kgolo ya thekenoloji e ama temothuo le kgwebo ya maungo ka ntlha ya gore thekenoloji o kgona go jalwa go dirisa metšhini, ebile gape e kgona go dira maungo a gole ka bonako.

Maemo a bosa a kgona go ama kgolo ya maungo, ka ntlha ya go tlhoka letsatsi gape le go tlhoka pula.

Maungo a na le dikotla tse di siametseng mmele wa rona, ebile di na le di-mineral-e tse di siametseng mebele ya rona le dikotla.

Maungo a na le seabe mo go tshegetseng ikonomi ya Aforika Borwa, ka gonne batho ba le bantsi ba rata maungo ebile e ba ka a reka.

Merogo e na le seabe se se botlhokwa ka gonne e na le dikotla tsotlhe tse di tlhokagalang.

Merogo e mengwe e e sa itsagaleng thata e bong broccoli, asparagus, khabetšhe ya mmala o farologaneng le tse dingwe.